ke nagana gore ga ba tla le ka go ba tlamelana ka tsa ditleliniki go ba tlisetsa tsona mo matlong a bona gonne ke bagodi ga ba sa kgona go tsamaela kgakajana jalo. Ebile bagodi ba bangwe ga ba bone mogare, ba bangwe ba tsamaya ka dithupa mogare, ebile ba tla tokafatsaa maphelo a bona thata.

Ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bona gonne ba lelapa la bona ba ba itse, ebile ba ba tlhaloganya botoka go gaisa ga ba ya go tlhokomelwa ke batho ba eseng ba bona.

Ke lebeletse thata ga bagodi ba godile e be ba ba tsamaisa ba ba isa ko bagodi ba dulang gona, mme ke bona go le botoka thata gore bagodi ba tlhokomelwe ka ba lelapa la bona gonne ba lelapa la bona ba ba itse botoka, ebile ba tla ba tlamela go ya ka mokgwa o ba tlhokang ka teng, ebile ba ba tlhaloganya botoka gore ga ba siame ke jang ebile ga ba sa siama ke jang.

Di bopa maikutlo a rona ka gore bontsha gore batsofe ke batho ba ba botlhokwa thata mo maphelong a rona, gonne re ka itseela tse dintsi mo go bona ka ga re dula nako e ntsi le bona ba tla re tlotlela ka tse dintsi tsa setso, e be re tlhaloganya maphelo ka tsa setso.

Setšhaba sona se tlamela bagolo thata ka tlhompo le go ba bontsha gore ke bona bagodi, ebile rona ba bannye re tsaya tse dintsi go tswa mo go bona kampo re ithuta tse dintsi go tswa mo go bona. Tsa ditso tsona di re bontsha thata molao le gore re tshwanetse go itshwara jang jaaka re le baTswana.

Mo tikologong ya ka ba tlamela ba golo ka matlo, ba boe ba ba tlamele ka tsa dijo ko malapeng a bona.

Mo tikologong ya rona go na le ko go tlamelwang bagolo teng, mme ka maswabi tikologo eo fa o isa mogolo teng o tshwanetse go duela. O fitlhela ba bangwe ba sa kgone go duela, mme ba pateletsega gore ba itlhokomelele bagodi ba bona.

Go tlhokomela batsofe ka puso ya rona, e ka leka go ka dira tikologo e tlhokomelang batsofe, mme morago ba ba tlamele ka tse tsotlhe tse ba di tlhokang.

Pension-e e thusa batsofe thata mo maphelong a bona, gonne ba kgona go itlamela ka tse ba di tlhokang, bofelong jwa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Ke ka le ntlhalosetsa fa le ka leka go fokotsa dingwaga, gonne mo matsatsing ano ga se ba botlhe ba ba kgonang go fitlhela dingwaga di le masome a thataro. Mme le di fokoletsa go le go masome a matlhano gore bontsi ba batho ba ba tshelang mo nageng ba kgone go fitlhela pension-e eno.

Pension-e eno e ama morwalo wa madi mo balelapa le batlhokomedi, gonne batlhokomedi fa pension-e eno e tsene ke bone ba e dirisang gantsi go gaisa bangwe ba yona e leng bagodi.

Motho o simolola go amogela phenšene fa a na le dingwaga di le masome a thataro, go tlhopile dingwaga tseno go lebesitswe gore mo dingwageng tseo ke gona fa bogodi bo tsenelelang thata.

Ke nagana gore batho ba ba tlhokomelang ba tla leka go leletsa lefelo tsa tleliniki, mme ba lefelo la tleliniki ba tla romela sepagangwa ko go bone go ka ba latela.

Bagodi ke batho ba ba sa kgoneng go tsamaela kgakajana, mme ka jalo ba tla leka gore fa ba bagodi ba na le mathata a go ya dipetleleng ba ba latele mo ba dulang ka dijanaga tsa ko dipetleleng.

Mo ke dulang teng go gaufi, ba ka kgona go tsamaya mme ba na le motlhokomedi mo thoko ga bone. Mme ba sa kgoneng go tsamaya gotlhelele ba tlhoka sejanaga sa pholo.

Go botlhokwa thata gonne ga ntsi thata kwa mekhukhung, ke gona ko bagodi ba rona ba dulang teng, ebile bontsi jwa bona ga ba kgone go tsamaela kgakajana, mme ga ba ba latetse kwa mekhukhung nkabe ba ba fokoleditse tiro.

Ke malwetse a tshwana le TB le flu, ka ona a mabedi a o ka kgonang go bona kalafi ka bonako.

Fa tleliniki e le kgakala thata le baagi e ka baa mathata fa molwetsi a gateletswe, mme a tlhoka tleliniki ka potlako. E ka ama baagi thata ba motse. Fa go le jalo gonne fa molwetsi a gateletswe ba ka mo fitlhela a ile fa a sa bone thuso ka bonako.

Balwetsi ba amega thata gonne o fitlhela e le malwetsi a a tlhokang gore letsatsi le lengwe le le lengwe o Bo o bone molemo mo letsatsi le lengwe le le lengwe, mme ba tla leka go itsise babereki ba tleliniki go ka dira ka potlako gore ditlhare di kgone go tla mo tikologong eo ya tleliniki gore ba kgone go bona thuso.